Indima edlalwa zizangoma okanye iinyanga ibalulekile futhi ilunceda kakhulu uluntu oluntsundu. Ngoba kunezinye izigulo ezingabonwa ngoogqirha aba besilungu kodwa bona babe beyibona bakwazi ukukhawulezela bakuncede xa ufike kwangexesha ngokujula nje amathambo wabo, babone uba yintoni ingxaki. Bayasinceda kakhulu bona ngoba namayeza abasinika wona siwasele, sifuthe, sigabhe, aye asincede kakhulu nje ukuklina umzimba nokuklina igazi.

Ubungozi bezifo zonke makazi ebantwini abadala, abantu abadala sebekhulile ngeminyaka futhi sebehlutshwa zizigulo ezifana neeswekile nezinye izigulo. Uba ngaba ungamnika eli yeza alisele abe esela elinye iyeza lesigulo esimphethe, kungenzeka into engalunganga pha emzimbeni agqibele eyolala esibhedlela ngoba usele into bengafunekanga ayisele. Okanye izawufike yenze enye into emzimbeni wakhe ifike imoshe amanye amalungu omzimba.

Ndingathatha unkosikazi katatomncinci ndimhlalise phantsi kunye nabantu abadala. Ndibabonise okanye ndibafundise ngobungozi be-GBV, le nto eyenziwa ngutatomncinci. Ndibabonise ubungozi bayo uba singaphele angaphela umntanabantu esweleka ngoba kaloku nina bantu abadala xa enixelela niyayihleka nithi, hayi akanabundlobongela utatomncinci. Abe umntanabantu elimala. Emva koko ndimthathe ndimse emapoliseni apho apho siyoripota nge-GBV le yenziwa ngutatomncinci.

Uyabona mntanam, suvumela uxinzelelo lwengqondo ngoba likwenza ungakwazi ukuzicingela, usabe abantu. Uhleli uhleli nje wena uzivalela wedwa awufuni ndawo enabantu, unoloyiko, awukwazi kwenza ezinye izinto. Ndicela ke mntanam ungayivumeli loo nto ngoba nabantu bazawudlala ngawe. Abanye abantu bakhohlakele phandle apha. Ingqondo yakho ndiyidinga inamandla ukwazi ukuzicingela, ukwazi ukuzivikela kuyo yonke into.

Ndingacela uba unkosikazi uba ngaba akakafuni ukuthatha iipilisi, ahambe ayothetha nonontlalontle apho bezambonisa bamfundise nangokubaluleka kwempilo yakhe. Akwazi ukukhupha le nto imtyayo, le nto engamphathanga kakuhle. Apho azawufumana indawo ezawuziva ephephile, akwazi ukuthetha ngayo yonke into emhluphayo. Emveni koko ndicela uthathe ezi pilisi uzokwazi ukumelana nazo zonke izinto ojongana nazo.

Mhlobo wam, ndiyayazi imbi into ekwehleleyo yokuswelekelwa ngumzali futhi ibuhlungu nam andiyinqweneli uba ingahlela bani. Kodwa bendicela mhlobo wam uhambe ukhe uyobona unontlalontle lo walapha esikolweni eklasini ukhe uthethe naye. Ukhuphe imbilini yakho, umxelele uhlobo oziva ngalo. Futhi naye uzawukwazi uba akuncede njani, akubonise nendlela onokumelana nayo le nto ekwehlelayo.

Mna mntanam njengamzali wakho bendingacebisa ukuba udibane nogqirha akhe ajule amathambo sibone uba yintoni ingxaki. Ingaba ngumsamo ofuna ukulungiswa okanye abantu abadala bafuna ukuhoywa? Sizawutsho sizifumane ke impendulo sibone uba sone phi, silungise phi ukuze zonke izinto zakho zikwazi ukuhamba kakuhle bakuvulele neendlela zakho.

Into edala ubundlobongela kungokuba siphila kwisizwe esikhohlakele, siphila kwisizwe apho singaphephanga khona. Siphila nabantu abafuna ukuphila okwezilwanyana apho abantu ungenokwazi ukuthi hayi. Xa uthi hayi, yena sekecinga ezinye iingcinga. Sekefikelwa zezinye iingcinga uba, ungatsho njani ukuthi hayi kum? Agqibe iphinde ke loo nto kuneziyobisi abazitshayayo ezibenza ingabi ngabo. Abanye abantu baendapha benza into ezibheke ecaleni njengobundlobongela, bayadlwengula, bayabulala. Nje siphila kwilizwe elikhohlakele esingazi sawuthi uba yintoni unobangela, ngoba abantu esiphila nabo bakhohlakele.

Ndingahlala naye phantsi ndimthethise okanye ndilanda abantu bakokwabo ndicele uba bakhe bathethe naye bambonise ngalaa meko ajongene nayo. Simchazele uba akayedwanga sikhona, siza kumncedisa. Sikunye kule ndlela. Sicela nje asithembe akwazi ukuthetha nathi ukwenzela uba kuzoba lula zonke izinto. Le ndlela akayedwanga, akazuyihamba yedwa. Sicela nje wamkele, tata.

Iingcebiso akanothi azifumane umalume koogqirha. Eyokuqala ngeyokuba makayeke ukutya ukutya okunetyiwa kakhulu. Atye ukutya okunempilo, atye ukutya okubilisiweyo ngamanzi kunye nemifino, into nje ezawuhambiselana negazi lakhe nempilo yakhe. Ahlise nalapha ngasetywaleni ahlise nalapha ngasetywaleni. Siqinisekise uba uyazitya iipilisi ngalo lonke ixesha.

Xa ufika phaa endlini mntanam, uze ufike ucele ukuthetha nomamakho kuqala umxelele ngento ekwehleleyo. Njengamzali uzawukwazi ukukunceda, njengamzali wakho uzawukwazi ukukunceda. Kodwa ndiyakuthembisa, umzali wakho akasoze akulahle ngaphandle. Kodwa umntu nomntu mntanam unendlela ekufuneke eyihambile futhi ezindleleni zethu kufuneke sifunde. Sifunde sikwazi ukulungisa apho simoshe khona. Kuzawulunga mntanam, ungaxhalabi. Uzawudlula nakule indlela.